Motseletseleko wa phenyo ya lona o nne o theilwe mo eng? Ke batla go itse gore ke mang setlhopha sa gago se neng se dira sentle, fa setlhopha sa lona se ne se lebana le dipheto tse di sa itumedisang, lone le dira jang go khutlisa semoya sa bagwebi? Ke batla go itse ditsela tsa go tsosa boitshepi le nonofo ya semoya mo sebakeng sa go latlhegelwa, lo direla maano afe go tokafatsa tshegetso le sebaka sa go thulaganya metshameko. Le rulaganya jang dithuto le boitapoloso mo gare ga dipolelo, kgaisano, le dira jang ditshwetso fa tshwanetse go tlogelwa sebapadi? O ka kgothaletsa eng mo taolong ya maikutlo e e kang le diphetogo tsa motshameko?

Go oketsa metsamao ya mmele, go oketsa nonofalo le boitekanelo jwa mesifa. Go thusa mo taolong ya boima jwa mmele, melemo mo tlhaloganyong le mo maikutlong, go fokotsa kgatelelo le matshwenyego. Molemo mo matshelong ka kakaretso, go aga kamano le tlhago, kakaretso go ikentsha bodutu le go dira ditiro tsa kwa ntle. Ga se tlhokafalo fela, ke kalafi e bonolo.

Motshameko wa thulano, thulano ya sesole e lebegang thata, e itumedisa go tshameka le ditsala mo inthaneteng. Motshameko wa moagi o boletsweng go tlhama patlisiso le ditshwaraganyo. Setlhala se se na le metshameko e le mentsi se se dirwang ke motshameki ka bo bone. Papadi ya kgwele ya dinao e na le dikopano le batho ba bangwe mo lefatseng lotlhe. Metshameko ya dithoba e e tshegetsang kgaisano ya boemo bo bo kwa godimo.

Go nna mojalefa wa dikatlholo tsa mafelo, go tseya senepe, go kwala boloko kgotsa go dira dikanelo tsa YouTube kgotsa TikTok. Go nna motsamaisi wa moeti kgotsa motataise, fa o rata go etela le go iketla, go kwala le go phasalatsa dibuka kgotsa diaketori, go ka ka reetsa dikgatiso tse di buang ka bophelo, boitekanelo kgotsa tlhabologo ya semowa. Go simolola kgwebo e e mamang le ngwao kgotsa tlhago jaaka go lema go tshingwaneng le go rekisa ditholwana.